Ngosuku olwandulela umkhawulo omkhulu wasiphepho. Isikhungo sethu sezingcingo sabhekana nokunqamuka kukagesi kungazelelwe ebusuku emva kocwaningi olwenziwa ithimba lo chwepheshe. Kwatholakala ukuthi ukwehluleka kohlelo lwesipele sama-generator. Izifundo ezaqokwa, ukuhlolwa okuvamile kwemishini yokusekelwa kwama-generator.

Ukusoka kungaba kungaba nezinzuzo ezibalulekile kwezempilo kodwa kunezingozi ezithile ezidinga ukucatshangelwa ngokuphelele. Isinqumo kufanele sithathwe ngemumva kokuthola ulwazi oluphelele, futhi kube ngumsebenzi owenziwa ngendlela ephephile, eqondisa uchwepheshe wezempilo. Izinzuzo, izinzuzo zokusoka, ukuhlanza kangcono ukuvimbela izinkinga zesikhumba sobolile. Izingozi zokusoka. Ubuhlungu nokungakhululeki ngemumva ngokuhlinzwa, izingozi zokuhlinzwa ezingase zivele.

Isinkwa esinsundu, amaqanda, izithelo ey'fana nama-aphula amagilebhisi iganandoda namajusi ubisi, nama-olintshi.

Cha, ugogo angimukhuthaze ukuthi ayeke ukuphuza imishanguzo yakhe ngaphandle kokubonisana nodokotela wakhe. Nakhu okwenza ngingavumi noma ngiphikisane nalokho. Isifo sikashukela asilapheki ngokuphelele, okokuqala. Imithi yendabuko ayihlolwanga ngokuphelele. Kuyenzeka ukuhlanganisa imithi yendabuko neyesimanjemanje kodwa phela ngokwelulekwe kwenzeka ngokweluleka ngudokotela wakho.

Ukuze iziguli zasemakhaya zithole usizo lezokwelashwa ngokushesha. Kudingeka ukuthuthukiswa kwemigwaqo ukutholakala kwezinsiza ezifanele zokuthutha, ukubekwa kwezikhungo zempilo, eziseduze kanye nokusebenzisa ubuchwepheshe obekuxhumana obusezingeni. Ukuhlonyiswa komphakathi nakho kubalulekile ukuze kube nokuphendula okusheshayo ezimweni eziphuthumayo uma mhlampe kudingeka isithuthi sokuthutha iziguli esimweni esiphuthumayo.

Isiza ekutheni ukwazi ukuthi uma kumalume kunyuke amasosha omzimba futhi angangenwa kalula isifo sofuba akwazi ukuthi aqine umzimba wakhe. Ungagcini usube entekenteke noma amasosha omzimba esehla ngoba lokho kungamholela ekutheni agcine segula kakhulu kunakuqala. Ngakho-ke umalume kufanele azame ngampela ukuthi alalele odokotela abakushoyo akushoyo futhi athambise inhliziyo, akwenze lokho.

Iwakhuthaza ngey'ndlela ey'ningi futhi iyasiza ukuthi amadoda akwazi ukuvula iy'nhliziyo angagcini ngokuthi izinto ezikwehlelayo ay'gcine ngaphakathi ey'fubeni. Noma ngabe kukhona okusuke kukuphethe kabi, uma uzokukhuluma, kuzoba khona nezeluleko ney'nqumo ney'ndlela ozoboniswa ngazo ukuthi uma sekunjena kufanele wenze njani? Noma indlela iyiphi indlela okufanele uyithathe? Ngakho-ke kubalulekile ukuthi amadoda alulekwe ngokomqondo ukuze angagcini ethatha izinqumo ey'ngafanele ngenxa yokuthi agcina izinkinga ngaphakathi.

Uma umfundi elimele futhi ecindezelekile njengomhlengekazi wesikole, kufanele ngiziphathe ngokuzola, ngokuzola. Ngilalele ngomusa, ngimnike induduzo, ngihloniphe imizwa yakhe, ngiqinisekise ukuthi uzophepha futhi uzonakekelwa. Kufanele ngisebenzise amazwi athambile ngicele imvumo uma imithinta futhi ngibike isimo ngendlela efanele. Inhloso enkulu ukuthi umfundi azizwe eqashelwe futhi etusekile nangokomoya.

Ukushoda kwizinto zokuvikela akuyona inkinga yezempilo kuphela kodwa kunomthelela omkhulu kwezemfundo, ezomnotho, nasekuthuthukiseni kwezempilo abantu besifazane emakhaya, ikakhulukazi emakhaya. Kubalulekile ukuba izinsiza ezinjalo zitholakale njalo emtholampilo yasemakhaya ukuze bekwazi ukuthi noma kukhona iziguli ezidinga usizo olumayelana nalolo hlobo zilithole.